Dilo tse o tlamehileng o di lebelela fa o tshwanetse gore o dirise karata ya sekoloto, tlamehile o lebelela merokotso ya teng, madi a o tlileng go a patela ngwaga le ngwaga, selekanyetso sa madi a mo karateng le boleng kgotsa dintlha tsa gago tsa go ka kwadisetsa sone sekoloto, kgotsa yone karata ya sekoloto.

Hisetori le sekoloto tsa gago di ka ama .

Diphoso tse o ka di tilang ke go iphitlhela o fane ka tshedimosetso e e fosagetseng, kgotsa ditlankana tse di fosagetseng tsa gago tse di tlhokagalang fa o dira kopo ya karata ya sekoloto. Mme se o ka se 'irang go tlhomamisa gore tsotlhe di tsamaya sentle ke gore, o tlhole le banka e leng gore o dira kopo ko go one gore, ditlankana tsa gago tsotlhe di feletse, ga gona sepe se se saletseng ko morago kgotsa ga oa fana ka tshedimosetso e e fosagetseng.

Go botlhokwa thata go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, ka gonne go le gantsi re itlhaganela fela gore re saene ditlankana tse di tlhokagalang, ntle le go lebelela kgotsa go buisa melawana le ditumalano, mme ya re morago ra be re makalela tseo re kopanang le tsone, ga re tlamehile re duelele sekoloto sa rona .

Banka e lebelela direkoto tsa gago o le modirisi pele e ka go fa sekoloto, e lebelela direkoto tsa gago ka mokgwa o ntse o patela dikoloto tse dingwe kgotsa gore o na le dikoloto tse di kana kang le gore a o kgona go di duelela sentle. Mme merokotso le yona e farologana go ya ka dibanka, banka e nngwe le e nngwe e na le ka mokgwa o e e tsenyang merokotso ya one ka teng, go farologana gape le ka dikgwedi, gore sekoloto sa gago o tlo se patela mo dikgweding di le kae.

Molemo wa overdraft ke gore, e kgona go ka go thusa ka dinako dingwe fa o le mo tsietsing kgotsa o mo pitlagano ya ditšhelete, o e tlhoka ka bonako bo bo rileng. Mme borai ba teng ke gore o kaya le monate wa gonna o ntse o dirisa sekoloto seo, se o sa se duelelweng kgotsa o dirisa sekoloto seo o sa se duele, ya re morago wa iphitlhela e le gore se a go kgama ga o kgone gore o ka se duela gape.

Dituelo tse o di tlwaelegileng ke inšorense, ka gore e dirisediwa gore fa e le gore o ka senyegelwa ke tiro, ba itse gore ke yone e tla kgonang go tswala sekoloto se o tlebeng o na le sone le banka. Mme ka mokgwa o ka se tilang, ke gore fa o na le sejanaga kgotsa ntlo, o ka kwadisa sengwe sa tsone jaaka one inšorense ya gago, gore fa o retelelwa ke go patela madi ao a adimileng, ba tseye sengwe se e le goreng o tla bo se kwadisitse.

Madi a duelelwang a mantsi, ne ama badirisi ka ntlha gore, dikokeletso tse ba di kry-ang kgotsa di.